Abantu bahlangabezana nobudisi bokobana lokha nabayokukhwela ibhesi, kwesinye isikhathi kusuke kumnyama ngaphandle, lokho kwenzeka bona iimpilo zabo

Abantu bahlukumezeka lokha nabayokukhwela ibhesi kungakakhanyi ngaphandle ngombana iinlelesi zinengi, lokho kungenza bona amaphilo wabo ahlale asengozini. Nalokha nabakhwela ibhesi, kuyenzeka bona bangabi neenhlalo ezaneleko ezinganela woke umuntu ngaphakathi begodu abanye basuke basunduzane khona ngebhesini, omunye ahlukumezeke ngalokho.

Zisiza ngokuthi abantu abaya emberegweni angekhe babalada khulu begodu kuphungula neengozi ezingenzeka.

Kubalulekile bona ukukhulumisane nomtjhayeli webhesi umtjele ngendlela ophatheke ngayo begodu kwesinye isikhathi ungaberegisa la ibhesi ijama khona ukukhweza abanye abantu, wena uberegisa ithuba lelo kobana uzikhulule.

Lokhu kwenzeka ngebanga leembaseli, lokha nazikhuphukako.

Ngombana iinkoloyi ezizijameleko kubalula khulu bona ufike ngesikhathi endaweni oyakiyo namkha kubalula bona uhlele ikhambo lakho kuhle.

Iwathinta ngokuthi amakhambo asuke atjhuguluke adure begodi kwesinye isikhathi bangenza bona bathathe iindlela ezifitjhazana ukuze kungabadureli khulu.

Lokhu kubenzela bona kuphunguleke imali ebegade bangakayihleli bona bazoyiberegisela iimbaseli.

Iye, kulungile ngombana nabo ngakwelinye ihlangothi kuyabasiza bona bakwenze lokho ukwenzela bona isimo somnotho selizweni lethu, singaloko sijame endaweni eyi-one.

Ikhona iinzuzo ngombana lokha nawusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko, uyakwazi bona uhlele kuhle izinto zakho begodu uyakwazi nokuthi uberegise iimbaseli ngendlela

Kuthinta ngokuthi kumele kube nemali ayibekako eqadi ezokwenzela bona akwazi ukuthela iimbaseli begodi kubenenye imali azoyibeka ukwenzela bona nakungaba nobudisi ahlangabezana nabo bokulimala kwekoloyi, akwazi ukuyilungisa. Ngakho kubalulekile bona umuntu abenesabelo.

Abantu

Kuyithinta ngokuthi ukudla kumele kuberegiselwe iinthuthi bona kufike kwezinye iindawo namkha ezinye iinarha, ngalokho iinthuthi ziberegisa iimbaseli yingakho nakukhuphuka imali yeembaseli, nemali yokudla iyakhuphuka.

Awa, akukalungi ngombana esikhathini esinengi abafundi angekhe basaqala khulu iindaba zabo zesikolo. Umfundi uzoloko abanento yokuthi uze ngekoloyi, lokho kwenzelela bona angafuna ukutlhorisa abanye abantwana namkha azikhakhazise hlangana nawoke umuntu.

Awa, lokhu mina angiboni kuyinto ehle ngombana iim-bicycle esikhathini esinengi ziyaba sengozini endleleni begodi iim-bicycle.

Awa, mina ngibona ingasuthi iinkoloyi ezikhamba ngepetroli zingcono kuneenkoloyi ezikhamba ngegezi ngombana ikoloyi ekhamba ngepetroli iphephile kunekoloyi ekhamba ngegezi.

Intengo yepetroli ithinta abatjhayeli bamateksi ngokuthi lokha intengo nayikhuphukako, nabo kufuze bakhuphule imali ebakhweza ngayo abantu eteksini ngombana nabangenzi njalo, imali abayitholako angeke isafana nalokha iintengo zingakakhuphuki, ngalokho kubenza bona imalabo itjhode.

Akusimnandi ukukhamba ngebhesi indlela ede, ngombana endleleni zinengi izinto ezingenzeka. Kuneenengozi begodu kunokuphazamiseka. Laphokhunye ukuhlala isikhathi akukalungeli umzimba womuntu.

Ukuthi benzelela labo abasuke bangakadli ekuseni, begodu nabo bakghone ukuba nemadlana ebangazenzela ngayo izinto.

Iye, iyawavula. Ngombana abantu abanengi abaneenkoloyi abanamsebenzi. Ngalokho kubapha ithuba lokobana basebenzise iinkoloyi zabo ukuze bathuthe abantu.

Ama-awa asukela kukune, nayisithandathu, nalithoba.

Bahlangabezana neentjhijilo zokudinwa.

Kungombana la kukhamba khona iintimela akukaphephi, ngoba esikhathini esinengi kuberega igezi. Lokho kwenzela bona nabo bangaphephi, nobulelesi bakhona bunengi.

Kungaba matshwayo wokuthi baberegisa imikhanyo ekhombisako bona isitimela nasizako ngaphakathi kwayo

Amahabhula, amabhanana, imirorho.

Ukuthengisa eentetjhini zeentimela kusiza imindeni ngombana baba nemali lokha nababuyela ekhaya, bakwazi ukuthengela abantwana namkha bathengele ukudla kwangendlini, bakghone ukulala badlile.

Msebenzi wokwenzela bona isitimela sikghone ukukhamba, begodi sikwazi ukusilawula.

Abomma baveza indima ekulu ukuthengiseni eentetjhini, ngombana kwesinye iskhathi abantu basuke bangadli nabasuka emakhaya bayokukhwela isitimela. Lokho kwenzela kube lula bona budlule bathenga okudliwako.

Kungafundisa amakghono wokobana bakwazi ukuzenzela izinto, begodu bakwazi ukuzijamela. Begodu kubafundisa khulu neendabeni zemali, bakwazi ukuhlela iimali abazitholako nabazoziberegisa ekuthengeni izinto abazithengisako.

Ubuhle bokukhamba ngebhesi kukobana iimbhesi zinemizila yazo zizodwa, begodu lokhu kwenzelwa bona ukwazi ukubona iindawo entabeni, ubuhle bakhona. Lapho okhunye zikhamba hlanu kwamanzi, ukghone ukubona imilambo ezele amanzi.

Ziintjhijilo zokuthi amarhwebo kungenzeka bona bangabi netjhebiswano, lokha nabakhulumisana ngendlela ekufuze barhwebelane ngayo.

obumbi ngombana lokha izulu nalinako, indlela iba manzi khulu. Begodu leyo yenza ukuthi zingakhambi kuhle ngokuphephileko.

Kufanele bangatjhayeli badiniwe, abanye nabatjhayelako kufanele batjhayele ngemva kwesikhathi, baphumule. Begodu baqiniseke nokobana ibhesi isebujameni ubuhle bokuthi ingakhamba isibanga eside.

Ukwenzela bona kuvikelwe abantu, bangaphazamiseki namkha balimale ngebanga lamanzi. Begodu nokuvikeleka kwesitimela eentetjhini zakhona zingamotjheki. Yehlisa namanzi lokha nakuna izulu, namkha asele amanengi khulu.

Sakhiwe ngamaplanka, begodu nangeensimbi ezikulu ezidege, namibhowudu.

Bahlunguphazwa kukuthi esikhathini esinengi uthola umuntu otjhayelako akusi mumuntu ongamthemba. Namkha angakusi endaweni ofuna ukuya kiyo.

Ngelanga engajama ngalo ngaphakathi kwesitimela, akhange ngaphatheka kuhle ngombana lokha nanijamileko, akusuwe wedwa ojamako, banengi abantu abajamako. Kwenzeka bona kuba nomuntu ekhabe ajame ngemuva kwami, wakhipha okuthileko ngeempahleni.